Mhaka leyi ndzi vona yi ri kahle tanihileswi loko va tshamisiwa na vana va vona ekaya va va dyelaka mali ya mudende wa vona, va nga swi voni na leswaku va endle yini hi mali ya vona leri i vonelo ra mina.

Ndzi vona swi fanerile ku va va yisiwa evuhlayiselweni tanihileswi ku nga munhu lonkulu a nga dyuhala wa n'wanuna, nakona va na malembe yo hlaya naswona swi fanerile leswaku va ya evuhlayiselweni tanihileswi va nga ta kuma vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla. Naswona ni vona swi fanerile tanihileswi ku nga munhu wa xinuna nakona mina ni munhu wa xisati ndzi nga ka ndzi nga koti ku va tlhogomela ku fana na munhu wa xinuna. Se ndzi vona swi fanerile leswaku va ya kuma vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla evuhlayiselweni.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko munhu a dyuharile i ku va a kota ku n'wi hlayisa a kota ku n'wi endlela leswi a nga ha kotiki ku fikelela ku endla swona. Tanihi leswi hi swi tivaka leswaku loko munhu a dyuharile a nga ha koti ku tiendlela swihi na swihi leswi a swi kota khale swi endla leswaku munhu a tshama a basile a tshama a ri na timfanelo leti a fanekeleke ku va na tona.

Ndzi vona swi fanerile leswaku kokwana va yisiwa evuhlayiselweni tanihileswi va nga hlayisekangiki naswona ku na vugevenga byo tala laha mugangeni va nga ha no ngheneriwa va tekeriwa ximalana xa mudende kumbe va tlhakisiwa. Se ndzi vona swi fanerile leswaku va yisiwa evuhlayiselweni va ta kota ku pfuneka kona va kuma vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla.

Vukorhokeri byi katsa ku endleriwa swakudya ku tiyisisa leswaku swakudya va na swona, ku tiyisisa leswaku va tshama va basile, ku tiyisisa leswaku mali ya vona ya mudende yi tirha swifa timfanelo hinkwato ta vona.

Nhlayiso wa le kaya na wa le vudyuharini hileswaku wa le kaya loko va holeriwa mali ya vona vona va vuya va nyikiwa yona, kasi evuhlayiselweni a va nyikiwi kambe va endleriwa timfanelo leti va faneleke ku ti kuma.

Munhu un'wana na un'wana u fanele ku kuma vukorhokeri bya le kaya swi nga khataleki leswaku u dyuharile i wa rimbewu rihi.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mali ya mfumo leyi phakeriwa n'hweti na n'hweti.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va fanekele va va na swona, i ku tiyisisa leswaku muhlayisiwa u hlayisekile hi minkarhi hinkwayo.

Ndzi ndzi tiyisisa leswaku u tshama a basile minkarhi hinkwayo, hinkwaswo leswi a swi lavaka wa swi kuma hi minkarhi hinkwayo.

Vukorhokeri bya ku wisa hileswaku vanhu va nga huma va ya bela hi moya ku nga va epark, kumbe va huma va ya dya swakudya eswitolo swa ku xavisa swakudya.

Xo sungula ndzi langutisa mahanyelo ya yena leswaku u ti khome njhani, naswona wa swi kota ku xixima vanhu van'wana ke na ku hlonipha.

Vukorhokeri bya le kaya na bya le kaya ra vadyuhari ndzi vona byi nga fani tanihileswi va nga ta ka va nga ku khomi kufana na vanhu va ka ya n'wina kumbe maxaka. Maxaka mi nge ku khomi ku fana na vanhu van'wani tanihi leswaku tanihileswi va tivaku matikhomelo ya wena mahanyelo ya wena.

Xo sungula ndzi nga endla leswaku mimirhi yi tshama yi ri na mina ni yi tsala mavito ya munhu un'wana na un'wana loyi a yi tirhisaka, loyi nga ya yena kutani loko ku fika nkarhi wo wa ku yi nwa kumbe ku yi dya ndzi ya ndzi ya va nyika ya unwe ha unwe ndzi tiyisisa leswaku va yi n'wile, ehandle ka swona va ta tshama va ri karhi va lwisana na mina.

Xo sungula ndzi nga sungula ndzi vulavula na vona leswaku swakudya leswi va swi dyaka a swi kahle naswona a swi pfumeleriwanga ku ya hi rihanyo ra vona, kutani loko va nga swi twisisi ndzi nga tiyisisa leswaku a swa ha xaviwi nakambe.

Xo sungula ndzi nga vulavula na vona hi ndlela leyinene ndzi zama ku va kombisa hi laha mudyuhari hi n'wi khathalelaka ha kona, loko va yisa emahlweni no holovisana na mina ndzi nga va yela eka lowu a nga nkulukumba eka mina kutani yena u ta vona ku ri u swi endlisa ku yini. Loko swi tsandza kwalano hi nga teka mudyuhari hi n'wi tlhelerisela ekaya ka yena.

Xo sungula ndzi nga vulavula na vona ndzi va byela leswaku a hi ku hela eka misava, naswona hinkwenu hi ta hundza emisaveni kambe vo fane va va tshama eku tshembeni va tlhela va tlhogomela rihanyo ra vona leswaku va ta kota ku hanya nkarhi wo leha.

Xo sungula ndzi fanele ku tirha hi ku tinyiketela kambe ni nga ti kwetlembetani eka ntirho wo karhi ndzi tirha hi ku enela ku ringanela laha ndzi fanele ku tirha ha kona. Xa vumbirhi loko ndzi twa ntirho wo ni tikela ndzi tseleka mati ndzi tithova miri leswaku ku ta hunguteka swivavi hinkwaswo na miehleketo yi tshama yi tengile.

Xo sungula ndzi nga ringesa ku vulavula na vona leswaku hi kota ku vulavula ni va ndyangu wa yena leswaku va ta va ta n'wi pfuxela leswaku na siku ra khombo va nga tshuki va ndzi sola leswaku a ndzi nga va byeli, kambe ndzi ta tshama ndzi ri karhi ndzi va byela leswaku va ta va ta n'wi pfuxela na yena a ta titwa a tshunxekile emoyeni wa yena.

Xo sungula ndzi nga va byela leswaku ku hlamba swi hlayisa rihanyo i xiphemu xa swin'wana leswi hlayisaka rihanyo. Xa vumbirhi ndzi nga va khutaza ku hlamba hi minkarhi hinkwayo leswaku va tshama va basile.

Timhaka to kala mali ti vangela kwetlembetana wa miehleketo hambiswiritano hi nga kota ku hanya handle ka mali, kambe hi tlhelo ra rihanyo swi vangela mavabyi hikokwalaho ka ku tshama u karhi u hleketa hi mhaka ya ku pfumaleka ka mali. Leswi swi endla leswaku u nga koti ku fikelela leswi u swi lavaka.

Vuvabyi bya ntshikelelo byi yelana na vuvabyi bya mianakanyo hi nga vula leswaku i vuvabyi lebyi munhu a tshikelelekaka ku nga va emoyeni kumbe emianakanyweni ya yena, hikokwalaho ka ku tshama a ri karhi a hleketa swo tala. Leswi swi nga papalatiwa hikuva munhu a tihlanganisa ni vanhu, ku vulavula kumbe ku endla migingiriko yo karhi leyi nga ta endla leswaku a nga khunguvanyeki emianakanyweni ya yena.

Ku va munhu a va na rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku va munhu a hleketa hi leswinene ntsena emiehleketweni ya yena, na ku va loko o tshuka a khunguvanyekile hi swin'wani a kota ku hatlisa a swi hundzisa tanihileswi loko a tsandzeka ku swi hundzisa swi nga ta n'wi vangela rihanyo ro ka ri nga ri kahle. Se swi kahle ku va hi papalata swilo hinkwaswo leswi nga ta endla leswaku rihanyo ra miehleketo ya hina ri nga vi kahle.

Home based care i vandla ra vanhu lava va fambaka va tlhogomela vanhu lava nga vadyuhari kumbe vatsoniwa hikuva nyika vukorhokeri lebyi va faneleke.

Mali ya muholo yi va pfuna leswaku va kota ku ti hanyisa na ku va va kota ku ti endlela tanihileswi va nga dyuhala va nga ha koteki ku ti endlela nchumu mali leyi yi va pfuna leswaku va kota ku ti hanyisa.

Mina ndzi nga va xavela swakudya ndzi va yisa etliliniki ku ya kuma mphakelo kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla leswaku va tshama va hlayisekile ndzi va hlantswela ndzi va endlela timfanelo hinkwato ta siku na siku.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku lava va nga riku na nchumu va kota ku hanya ku fana na munhu un'wana na un'wana leswaku va kota ku ti hanyisa na ku tlhela va ti endlela timfanelo leti va faneleke.

Mina ndzi vona yi nga ringanelanga hikuva swakudya swa durha masiku lama leswi swi endla leswaku munhu a kota ku ti hanyisa eka xinkarhana xitsongo.

Ndzi vona ti nga phakeli bya kahle tanihileswi nkarhi wun'wani loko u ya va ku tsonaka mimirhi va ku a yi kona ku ri hi ku yi kona nkarhi wun'wani ku va kha ku pfumaleka mimirhi leswi endlaka leswaku rihanyo ra vanhu ri va enghozini.

Mfumo wu nga pfuneta hi ku landzelerisa mhaka leyi hikuva yi endzela titliliniki ta le matikoxikaya ku kambisisa leswaku vanhu va kuma vukorhokeri lebyinene ke.

Nkoka kumbe mimbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka i ku va vanhu va kuma vukorhokeri ekusuhi ku tlula ku ri va ya ekule ku ya kuma vukorhokeri.

Ina tanihileswi ku tshama ka vanhu naswona vuvabyi byi nga tala leswi ta endla leswaku vanhu va kuma ku pfuneka ekusuhi.

Mina ndzi nga fonela muakelani wa le kusuhi loyi a nga na movha leswaku a n'wi tsutsumerisela exibedhlele.

Hi ku vona ka mina leswi swi vangiwa hi ku pfumaleka ka ti-emergency services kumbe ku xota ka swona tanihileswi swi tirhisiwaka eka tindhawu to tala.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku va vanhu va amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ma HIV and AIDS i ku va va ya eka counselling va ya kuma ku khanseliwa kutani leswi swi ta endla leswaku va oloveriwa ku amukela.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva ku kayivela ka vatirhi swi endla leswaku matirhelo ya le titliliniki kumbe eswibedhlele ya va ya xiyimo xa le hansi leswi endlaku leswaku vanhu va nga kumi vutshunguri hi ku hetiseka leswi swi swi veka e xiyimo xa vavabyi ehansi swinene.

Xo sungula lexi va fanekelaku va xi endla exibedhlele i ku va loko munhu a vabya swinene a nga foli layeni kambe va sungula hi yena ku n'wi tshungula ku papalata timhaka to fana na leti.

Mfumo wu nga endla leswaku eswibedhlele ku thoriwa vaongori vo tala leswi swi ta endla leswaku vukorhokeri bya le xibedhlele byi va bya xiyimo xa le henhla vanhu va ta kota ku pfuneka hi nkarhi.

Leswi swi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ku tlula leswin'wani i ku va vukorhokeri va byi kuma mahala kasi hala kun'wana va hakela se vanhu loko va nga ri na mali va ya eka swibedhlele swa mfumo.

Ti-private health care i swibedhlele leswi nga endliwa hi vanhu lava nga ni ntokoto eka timhaka ta vutshunguri hi ndlela ya ku pfuna vanhu kambe hi ndlela yin'wana ya ku ti hanyisa hi ku va va lava mali.

Leswinene ku va u ya eka xibedhlele xa mfumo i ku va u nga hakeli mali kasi vubihi bya swona i ku va u kuma vutshunguri kungari hi ku hetiseka.

e-e ndzi vona swi nga ri kahle hikuva hi ku ya hi matirhelo ya le tliliniki na matirhelo ya xintu a swi fambisani se swi nga va kahle loko matirhelo ma le tliliniki va tirha hi xivona.

Mbuyelo lowu nga ta va kona i ku va loko tliliniki yi tsandzeka ku tshungula ti n'anga ti nghenelela laha ti nga ta ba tihlolo ti hlahluva loko ku ve munhu u karhatiwa hi swa xintu hi laha ti nga ta pfuna hi kona.

Hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku va nga pfuneka hikuva ku na swin'wani etliliniki a va koti ku swi vona leswaku munhu u karhatiwa hi yini kasi loko hi ya hi tlhelo ra xintu va kota ku hlahluva va vona leswaku munhu loyi a nga va a karhatiwa hi yini ku nga ri hi ku swi lava vutshunguri bya le xibedhlele.

Mina ndzi nga kombela vukorhokeri byo huma exibedhlele hikuva va hi pfuna hi tiambulense.

Vanhu va nga tisirhelela eka ndzilo hikuva va fambela ekule na wona kutani va cheletela mati loko va ha rindzerile switimela ndzilo.

Xo sungula ndzi nga chayela hi rivilo ra kahle ndzi nga layichi vanhu lava hundzisaka mpimo ndzi tlhela ndzi landzelela swikoweto.

A ndzi ta lemukisa vanhu leswaku va chayela hi ndlela leyinene ku papalata tinghozi emagondzweni.

Xivangelo xa ku va ku va na ku chayisana i ku va van'wani va va chayela timovha emagondzweni vatswotswiwile kasi van'wani a va landzeleli swi kota swa le magondzweni.

Ina ndzi vona swi ri kahle leswaku lavatsongo va ta papalata ku kuma vana va ha ri lavatsongo.

Va swa rihanyo va nga famba hi swikolo va dyondzisa lavantshwa hi mabihelo ya murhi tiphilisi na swin'wana na swin'wana.

Leswi a ku ri ndlela ya ku va vanhu va sivela COVID-19 na ku sivela ku tluletana yona leswaku vanhu hinkwavo va tshama va ri eka rihanyo lerinene kambe va nga vi eka nxungeto.

Leswi a ku ri ndlela ya ku papalata ku hangalaka ka xitsongwatsongwana lexi xa COVID-19.

Ku va COVID-19 yi vitaniwa global pandemic a ku ri leswaku a ku ri vuvabyi lebyi bya nghozi swinene lebyi a byi tluleta hi ku hatlisa a byi ri bya nghozi swinene eka rihanyo ra vanhu naswona a ku ri vuvabyi lebyi dlayaku lero loko byo ku khoma ku va u tluleta munhu la nga le kusuhi na wena a wu ta n'wu tluleta hi xikadyana naswona a swi nga ri kahle.

A ndzi ta ri hlohlotela leswaku ri ya phaka maphilisi tanihileswi xitsongwatsongwana xi nga na nghozi a ndzi ta ri endla ri twisisa nkoka wa ku phaka maphilisi loko munhu a ri na xitsongwatsongwana lexi.

Nkoka wa kona i ku va vanhu va tshama va hlayisekile emirini ya vona va va na rihanyo lerinene ku fana na vanhu van'wana.

Xo sungula ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi sunguli hi vona naswona xingungumani lexi xi nga kota ku papalateka ku va munhu a tirhisa maphilisi na ku landzelerisa swikoweto leswi a leswi faneleke leswaku a ta kota ku hanya vutomi lebyinene ku ya emahlweni.